Tjhe, ne ke tla ikopanya le setjhaba mme re leke ho ikopanya re le setjhaba, re ngole lengolo le ya mmuso. Hore mmuso o tsebe ho re thusa ka ditjhelete bakeng sa ho aha seteishene sa setjhaba. Mme ho ya pele, re ne re tla mafapheng a mang a mmuso a o atlang ho re thusa ka disebediswa le ditjhelete hore seteishene sa radio se tsebe ho tswella pele se sebetse ka hare ho motse wa heso.

O ka sebedisa kgetho ya forgot password. Kapa wa ikopanya le tshehetso ya bareki ha e ba kgetho ya forgot password e sa sebetse.

Ke reka data bundle e ka lekanang di-gig di le hundred kapa lekgolo. Mme e nqhoba nako e kalo ka kgwedi ka ofela. Ke e sebedisetsa ho kena internet, ho kena ho marangrang a dikgokahanyo, mme le ho ikopanya le setjhaba ka kakaretso. Ee, ke nnete ha ke hloka data ke a hlora hobane e se e le nako jwale se re tlwaetse ho sebedisa marangrang a dikgokahanyo. Mme ke teng e mo re qetang nako e kgolo le e nyane re le hona teng e le ho qoqa kapa hona ho fetolana ka tsa technology.

Ha e ba marangrang a mahala a na sebetsa hantle, empa a qala ho ba le mathata ka mora hore o kgethe baetapele ba batjha. Mona ke seo ke tleng ke tla se etsa, nka fumana hore na ho fetohile eng. Ke leke ho utlwisisa hore na bothata ke eng. Ka tlaleha bothata, ke tla tsebisa setjhaba le mmuso ka ditaba tsena. Ka kopa thuso, ke kopa baetapele ba batjha kapa mafapha a mmuso a ikarabellang ho lokisa bothata le ho busetsa tshebeletso ya mahala ya internet.

Ke bona bokamoso ba basebetsi bo le lerotho. Mme ho hlokeha, kapa ho lokela hore basebetsi ba qalelle ho imatahanya le tse ding tsa di technology. Ho re ba dule ba le malalaalaotswe le ha dinako di ntse di fetoha, technology e entse e phahama. E be jwale le bona ba tla ba le ipapisitse le yona.

Mohala wa thekeng o etsa dintho di be bobebe haholo. Hobane o kgona hore ha o rekile dintho mona ho marangrang e be jwale o kgona ho e bona kapo o kgona ho ba le lesedi hore na e tsamaya hokae, o fihlelletse e fihla ho wena e bolokehile. Mme ha ho sa hlokahala hore ka dinako tsohle o tswe ka tlung o ye toropong kapo mabenkeleng ho lo reka dijo. O kgona ho di reka o sebedisa mohala wa thekeng.

Ke ne ke tla ikutlwa ke tsielehile ke bile ke swetsehile hobane ke sebedisitse tjhelete e ngata ho router, ke le be le tse marangrang a matle. Empa ntle le marangrang a nepahetseng ha hona thuso. Nk ikutlwa e ka ke tshenyo ya tjhelete mme ke tla batla ho fumana tharollo ya ho lokisa marangrang e le hore nka sebedisa router hantle.

Ee, ke nnete internet e di hula ka pele ha ho tluwa lefapheng la ditaba tse fosahetseng. Mme ke hona ho wa nepahala hore ha o le motho, ha o qeta ho utlwa ditaba o sekebe wa di fetisetsa ho batho ba bang ka potlako. Mme o emele ba leloko kapa ba amehang tabeng eo hore ba netefatse mme o qetelle o utlwe le maikutlo a bona hore na ba kgona hore kapa ba thabela hore di phatlalatswe. Mme e tla be e le hona o kgonang ho di phatlalatsa.

Ngwanaka, data ya tura. Mme re ka se dule re reka data letsatsi le letsatsi mme o e qeta ka pele. E sebedisetse mabaka a nepahetseng. E le ho search-a kapa ho sheba dintho tsa sekolo internet-eng. Mme e tla be e le hona o e bulang hore o kgone ho e sebedisa. O seke wa sebedisa data ho mabaka a senang molemo.

Ee, ditshenyehelo tsa data di theko e boima. Hobane mohlala, gig e le ngwe ya data e tsamaya mane ho leshome le metso e robedi la diranta.

Taba tsa mose, re di fumana internet-eng. Hobane ke teng moo re kgonang ho ya re reke data e be re lo lekola ditaba tse etsahalang mafatsheng a mang.

Ke natefelwa ke camera ya mohala wa ka, marangrang le ditshebeletso le mehala. Hobane di etsa hore bophelo bo be bobebe ebile bo be monate. Empa haeba ke ke ne ke sena tsona, ke ne ke sentse ke tla pela ka ho sebedisa tse ding tse kang ho bua re shebane mahlong, ke sebedisa camera kapa ho etela batho ka seqo.